Ewe, hayi zikhona iindlela esizonwabisayo ngayo. Sidlala ama-board games, ama-puzzles, zinintsi sihlale nje sincokole, sincokole.

Ngenjongo yam, ndibona uba liyakhula. Abantu abamnyama nabo bakhona etimini. Ja bayakhula, kunentshintsho, kutshintshe kakhulu.

Ewe, ndingavuya ukuhamba ndibone iindawo ezintsha. Yho ukujikeleza nje uMzantsi ndibone ii-cultures ezinye, abeSuthu, abeTswana, yonke intlobo nje yabantu baseMzantsi. Ndingavuya kakhulu.

Eli gama liqhelekile ngoku, andicingi ukuba ukulitshintsha kuyafuneka. Lirayithi, liqhelekile and liyakhula iqela, kurayithi.

If bokunomntu obekumele ajoyine ke aba bebhola bendingawukhetha uSiya Kolisi, i-captain yetimu yeragbhi, abe yi-captain ke yayo ke i-football team yethu yaseMzantsi. Kodwa angaripleyisi iipleya, abe yikhowutshi .

Ngexesha lam lokuphumla ndithanda ukuba ekhaya, ndithanda ukuba nosapho. Ngoba ixesha elinintsi asibonani, abanye baya ezikolweni abanye baye emsebenzini. And i-eight hours ixesha elinintsi singekho ekhaya everyday, imihla ngemihla, uyabo. So, ndithanda uba ekhaya, ndithanda uba nosapho.

Ndicinga uba nalo liyakhula, kuneento ezinintsi abazenzayo ezintsha. Ngoko ndicinga ubana, ewe, liyakhula eli qela.

Ndicinga uba maybe ndingabe ndenza i-gaming. Ii-game ezifana naboSims four, well aboFIFA nabo . Ja ama-games adlalwa ngekhompyutha .

Hayi, andicingi ukuba, hayi ayi azifani kakhulu. Abe eSports abatreyini kakhulu, abanidi ukuba fizikhali babe fithi. So, andicingi ukuba ziyafana nje nakancinci.

Ndiyathanda ke mna ukulima, ndiyathanda ukuba negadi. Ngoku ngexesha lam uma ndiphumlile ndiyathanda nje ndikhe ndityale izifuno nje apha eyadini, ewe.

Izinto abangazenza ixesha labo ingaba maybe bathathe ama-walks. Uma behleli ekhaya bajonge ama-cooking shows, ama-health, health shows, healthy living okanye nama-podcasts wokupheka ukutya oku-healthy okuzabanceda.

Yhe ingaba yintwentle uma ndingafumana indlela yokuzonwabisa ndenze imali. Yhu hayi ingaba yintwentle. Ndingayithanda, ndingayamkela. Ewe, yhu hayi yintwentle ke leyo, ndingayonwabela kakhulu.

Ndicinga ukuba ngoba abantu abaphuma kwamanye amazwe nabo bayeza baleka ke kwiComrades. Nakhona futhi, yitshaleyinje enkulu ukuthi umntu abaleke kangaka le forty two point two kilometres, yiyho inintsi kakhulu. So, yitshalenji and abantu abaninzi abaphuma kwamanye amazwe bazayo.